Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ikutlwile ke tshogile. Mare ne ke itumeletse gape gore ke kgone go nna ka mogare ga sefofane. Ke ne ke fofela kwa nageng ya kwa Mozambique ke lo bona dipoleke tsa ko teng ke be ke ithute le ka ditso tsa ko teng.

Nna ke tiro yame go pagama sefofane, ka gonne sefofane ga se tshwane le dipalangwa tse dingwe. Sefofane o kgona go fitlha ka bonako mo o yang teng ga ke se tshabe.

Selo sa pele se tsala ya me a tshwanetseng go se dira ke gore, a berekise phone ya gagwe gore a kene mo di-website-ng tseo a, batlang go berekisa sefofane sa yone gore a kgone go reka tekete ya go ya kwa Nigeria. Ga a fetsa go kena moo, o tla kgona go tlhopha gore o batla go fofa ka first class, ka business class, kgotsa ka commune. Ga a fetsa go fitlha go e tsa di-booking fa o, ka letsatsi la a tlo tsamayang ka lone, o tlo tshwanetse ke gore a ye kwa boemelong ba difofane. Ga a fitlha moo o tlo go palama a ba bontshe le tekete ya gage le passport o ya gage, and then sefofane ba tlo tswa ba be ba fitlhele ko boemolong sefofane ba kwa Nigeria.

Ee, ke akanya thata ka tiriso ya dibese mo toropong ya me, ka gonne re tlhoka dibese tse eleng gore di tla re thusa go palamisa merwalo ya rona ga re tswa toropong. Maar-a ga ke rate ka tsela e dibese di tsamayang ka yone ka gobane, ga di tsamaye sentle mo tseleng di kganna rough-o, di ka tloga di a cause-a le di-accident-e.

Mathata a ke kopanang le one ke gore, ga go sale bonolo gore karata eo e kry-agale. Go batla karata e o, o e kry-ela ko thateng, so nako e kgolo le ennyane, motho o feleletsa a berekisitse di-taxi go ya ko lefelong le a batlang go ya ko lona.

Gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke gore a nne le tlhompho ya tsela le tlhompho ya batho ba a ba palamisang. Ka gonne ba re thusa ka gore re kgone go fitlha kwa mesebetsing ka nako.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike-e baagi ba tlo go lemala ba yang ditirong. Ebile go ka feleletsa e le gore ga ba kgone le go fitlhela ditirong, badiredi ba dibese le bone ba ka lematsana, e be go ba le maso a tswang mo strike-eng seo.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gonne, dibese ke dikoloi tse dikgolo gore di ka nna di a tsamaya mo tseleng le dikoloi tse dingwe gape. Di tsamaya ka nako e rileng gore go seke ga ba le dikotsi mo tseleng, bese ga e ka nkema ka dinao nka feleletsa ke bone gore ke tsamaye ka taxi, ka selo se se tla mphitlhisang ka nako mo ke yang.

Ee, e teng nako e e leng gore bese ise kile ya tshia. E ne e le taba ya gore ne ke ya mosebetsing, ke ne ke tshwanetse gore ke be ke tsogile, ka nako e sa ntse e le teng, mara nna ke tsogile sentle ala mogala ke be ke itima nna ke boela dokobong, ke ipolelela gore ntse ke na le nako. Kante nako yaka e nnetse go tsamaya, and-e bus-e yone, ya fitlha ka nako e e leng gore ne ke tshwanetse ke be ke eme ko bus stop-o ka nako eo.

Ee, di nnile teng ditshupetso tsa dibese, e ne e le batho ba di-taxi ba di etsang mo ba rading ba dibese. Bapagami ne ba sa amega ka tsela e sentle ka gonne, ne ba sa kgone go ya mesebetsing ka gobane ne ba thibelelwa.

Dibese ga di tsamaye mo metseng ka gonne bese ke koloi e e agetsweng ko tlasenyana. Fa e ka matsamaela mo metseng mabili a koloi a tlo senyega, metsi a ka nna kena kafa gare ga engine, engine ebe e senyege.

Koketso ya tlhwatlhwa ya bona ya ngwaga le ngwaga, ke a e utlwisisa ka gonne ba bereka mosebetsi o bokete.

Ke lekanya tirelo ya bone ka eight out of ten. Ka gonne ba dibese ba na le botho ba itse le go berekisana le batho, ba na le dipelo tse dintle gape. Ke tlhaloganya mmereko wa bone ebile ga ba felele batho pelo.